Uma kuwukuthi ukukhuluma nezingane ezineminyaka enguwu-six ungazichazela usebenzise amagama noma usebenzise amagama alula, angeke aze abe nzima ukuthi bawa-understand-e. And okwesibili ongakwenza, ukuthi ubakhombise ukuthi lowo mdlalo udlalwa kanjani ngoba phela abaningi bafunda ngokubona uma kube kule minyaka le emncane. Ubakhombise wenze kanye nabo ukuze bekwazi ukuthi bagcine sebefundile ukuthi kwenziwa kanjani.

Ngicabanga ukuthi imidlalo ishintshile kakhulu, and uma ngithatha ukubheka kahle kahle ayishintshile kuphela kodwa eminye ayisekho nhlobo imidlalo edlalwa iy'ngane. Mina imidlalo engangiyidlala yayidimanda ukuthi umuntu abe ngaphandle a-engage-e ney'ngane ezinye kudlalwe kamnandi kuze kuyophela usuku. Kodwa-ke namhlanje usuthola ukuthi imidlalo eminingi isidlalwa kumabonakude okubizwa ngama-TV games, idlalwa emafonini. Akusekho nje ukuthi iy'ngane y'phume zodlala emnyango hhayi, into esingasajwayelekile leyo kakhulu esikhathini samanje, and loko kuthanda ukuba inkingana akungiphathi kahle neze.

Angiboni ukuthi imidlalo yendabuko isangaphila kulesi khathi siya kusona nalesi esiphila kusona njengamanje ngoba uma uthatha ukubheka njengoba bengike ngachaza izinto ey'ningi manje sey'sebenza ngobuchwepheshe, ubuchwepheshe, futhi okuya ngokuya okukhulayo. So angeke kusaba lula ukuthi siphindele emumva sidlale njengoba sasidlala kuqala, noma imidlalo idlalwe njengoba yayidalwa kuqala.

Ukudlala imidlalo ephoqa ukuthi ube ngaphandle usebenzise wonke amalunga omzimba wakho usebenzisa nengqondo, kuyasiza ekuthenini ezinye izinto zingagxili kuwena, njengako ukuhlezi ukhathazekile nokucindezeleka kuba izinto ey'ngajwayela ukuthi zibe khona kuwena, uma kuwukuthi uwumuntu odlala ngaphandle nezinye iy'ngane nidlale nixoxe, kube mnandi kube njeya, uyabona? Akufani nokuthi ube umuntu ohlala yedwa, odlala yedwa odlala uyabona?

Eyi yayimningi kakhulu imidlalo eyayidlalwa umuntu esakhula. Ingqathu, imayibhuli, amathophi, ibhola kwakuningi kakhulu. Koda-ke angike ngigxile ebholeni, ibhola engijwayele ukulidlala. Ibhola lalimnandi ngokuthi lalisikhipha ey'ndlini, sihambe siyodlala kube nemincintiswano sikwazi ukuthi kuhlangane imiphakathi uhlangane umphakathi, I mean, uzobuka sidlala yabona? Ya.

Into engingayenza kuqala ngaqale ngibheke emphakathini ukuthi hlobo luni lwezitshalo olushodayo noma olungadayiswa noma olungatholakali kalula. And then emva kwalokho mase ngigxile ekuthenini ngitshale lokho and abantu okungaba amakhasimende ami engabe ngibabhekile kakhulu amalunga omphakathi okuyibona engithemba ukuthi ibona abangangisekela, bangisaphothe kule nto engabe ngiyenza. Kodwa into engamele ukuthi ngiyenze ukuthi ngenze sure ukuthi lokho engizama ukukudayisa noma lokho engizama ukuthi ngikutshale ikona okudingakalayo ikona abangakutholi kalula ukuze nabo bezokwazi ukuthi bangeseke kahle.

Hhawu, baningi kakhulu abangani esengibenzile ngenxa yemidlalo nje esasiyidlala sisayiy'ngane engisanabo ubudlelwane nabo njengamanje. Kodwa-ke engimkhumbulayo kahle ngempela engenza umngani naye ubungani wami okuwuyena manje engathi u-best friend njengamanje kumina. Esasidlala naye imayibhuli singazani nhlobo, kodwa sidlala esikoleni imayibhuli. Kwawukuthi-ke wayengconywana ekudlaleni kunami engidla, engidla, engidla waze wagcina sengibokile ezakhe ukuze sidlale sobabili siqhubeke, lapho ngangigcina sengiy'tholele umngani-ke kuyena, wangiboleka sahamba sayodlala nabanye wangiqeqesha kancane ukuthi ngenzenjani ukuze ngikwazi ukuthi nami ngibe uchwepheshe. Kodwa-ke ya kunjalo nje.

Ezinye izindlela isikole noma izikole ezingazama uxhaso lwezimali ngayo ukuthi nikhulume nabazali, abazali babafundi lizamile ukubenza ba-understand-e noma babone ukubaluleka kwemidlalo kubafundi. Ngaleyo ndlela lingakwazi ukuthi licele abazali ukuthi baxhase lapho nalapho ekuthenini bakwazi ukuthi benze sure ukuthi abafundi bayakwazi ukuthi bathole imidlalo noma bakwazi ukuthi badlale ngale ndlela ekumele badlale ngayo.

Izinto engizithandayo kubalwa kuzo ukwenza u-music. Ngiyakuthanda kakhulu ukwenza umculo angeke ngikwazi ukuchaza ukuthi yini indaba ngikujabulele kangaka kodwa uma ngihleli phansi nje kwikhompuyutha yami ngenza u-music ngizizwa ngithokozile ngaphakathi. Kuyinto ekade ngaqala ukuyenza into ekade ngaqala ukuyithanda and futhi into engingasoze ngayiyeka ukuyithanda. And okunye-ke futhi kuba ukufunda amabhuku, ukufunda amabhuku kuyangijabulisa ngoba ngithanda ukufunda amabhuku lawa akwazi ukuthi aku-develop-e mawuwumuntu so kumnandi ukuthi ufunde into ekufundisa something ikufundise, into ozokwazi ukuthi uyisebenzise emhlabeni ukuze ube umuntu ongcono.